Kungithinta khulu ukutjhentjha kweentengo zamathikithi ngombana, imali esiyirholako ayitjhentjhi kodwana yoke into iyatjhentjha njengokudla namathikithi weenkhwelo.

Kungombana, umthetho bahlale benza njalo angazi kubangelwa yini.

Kubalimaza khulu ngombana imali abayirholako ayikhuphuki begodu iyincani.

Inkambiso emele bayilandele ukuthi babokulinda woke umuntu akhutjhulelwe imali nemberegweni yabo. Khona bangakhuphula iintengo zamathikithi.

Ngokubona ngami ngibona ngathi kumele benze ukuthi, bawakhuphula ngendlela abantu bakhutjhulelwa ngayo imirholo.

Iye, urhulumende mele angenelele ngombana abantu balisa imiberego. Abantu baphila neenkolodo ngenca yokuthi iinkhwelo ziyabadurela.

Iye, kungabatjhentjha ngombana ukUberegisa iinthuthi zomphakathi kuba lula ukudlula ukUberegisa ikoloyakho.

Iinkhamphani nazikhuphulako zithi zikhuphula ngenca yobujamo mina ngibona ngathi zikhuphula ngendlela yokudlelezela abakhweli ngombana abakhweli bakhutjhulelwa kanye ngonyaka begodu kancancani kodwana iinkhamphani zokukhwela zikhuphula khulu imali enengi iphelela kibo.

Mina ngewami umbono angiboni ukuthi bayaqatjangelwa abantu abadosa emhlweni ngombana akubuziyiwa abantu ukuthi kulungile na namkha awa, bavele batjeliwe ngalokho kubalimaza khulu.

Awa, ngewami umbono awukhambisani kahle nobujamo bomnotho bamalanga la.

Iye, ngombonwami ngibona kumbono omuhle ukuthi baphungulelwe ngombana baphila ngemali yepentjheni.

Ngewami umbono abogogo nabobamkhulu akumelanga babhadale nabakhwela iimbhesi.

Awa, ugogo ngugogo ukuthi uhlala kuphi akusatshwenyi.

Abantu abarhola ipentjheni bangasizeka khulu ngombana imali abayirholako yincancani ende begodu mele baberegise iinkhwelo ukuze bayokuthatha iinhlahla.

Mina ngewami umbono bengithi abogogo nabobamkhulu bangabhadaliswa ngombana vele amathikithi avele adura kithi kilaba abangarholi umndende.

Awa, azibatjheji ngetjhejo elaneleko.

Awa, iimbhesi azikhambi kizo zoke iindawo la kunabakhweli khona okhunye ziyasidlula.

Iye, abantu bafika ngeenkhathi emisebenzini ngombana iimbhesi zikhamba ngeenkhathi.

Akusibo boke abatjhayeli beembhesi abaphathana kumbi abanye baphathana kuhle abanye baphathana kumbi.

Iye, iimbesi ziberega ngefanelo begodu zisanele.

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa khona zingekhe zihlangahlangane nezinye iinkhwelo.

Kungombana endleleni zethu kuyagcwala begodu iimbhesi ziyabambezeleka.

Awa, indlela ekhamba neembhesi ayifani nendlela ekhamba amathraga athutha iimpahla.

Ngewami umbono ngibona ngathi kukatelekile ukuthi iindlela ezikhamba iimbhesi zifakwe iinkontiri khona iimbhesi zingekhe ziphele masinyana amagrebula akakhambeki.

Isilinganiso esingabekelwa iimbhesi endleleni ekhamba zona zodwa kungaba speed eighty.

Mina bengibona ngathi umtjhayeli ofika ngemva kwesikhathi kufanele bamhlalise phasi bamtjele ukuthi afike ngesikhathi.

Nasikhamba ngamatekisi siphatheka kumbi khulu ngendlela abantu bamatekisi basiphatha ngayo.

Iye, abanye batjhayela ngendlela efaneleko kodwana abanengi abatjhayeli ngendlela efaneleko.

Awa, akusiwo woke amateksi alayitjha beniminyane ngaphakathi.

Iye, amanye alungele ukuba sendleleni amanye akasisendleleni.

Awa, akusibo boke abatjhayeli bamateksi abatjhayela barhamulile kodwana bakhona abatjhayela barhamulile.

Ngikghabhudlheka khulu lokha umtjhayeli wamatekisi angalandeli imithetho yendlela ngombana lokho kufaka ubuphilo bami engozini.

Iye, kumbono omuhle loyo ngombana nabantu bayabhadala emateksini nabakhwelako.

Amabizo wabantu bemarengeni ababizana ngawo boSgwadi, naboSonkara, naboMatjhila, naboBiggy.

Okuhlukumezako ngebhesi kukobanyana abo-driver bamabhesi abasiphathi kuhle.

Kukobanyana iimbhesi ziyalimala begodu abanye abatjhayeli abafuni ukukhamba eendleleni ezinganaskontiri.

Kusiza ngokuthi iimbhesi zikhamba zihlisa abakhweli ngalokho ziphazamisa ezinye iinkoloyi.

Uyambawa u-driver bonyana uphathekile namkha ubekezele kodwana amabhesi wamabanga amade, avamise ukuba nala uzithuma khona ngaphakathi.

Unobangela wokukhuphuka kwemali yokukhwela ibhesi, ukukhuphuka kweentengo zepitroli.

Kungombana iinkoloyi zomphakathi azithembeki.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba womndeni wami ngombana iintelo ziyakhuphuka ngalokho kubangela ukuthi nami ngikhuphule imali yokuya ukuvakatjha.

Ibahlukumeza khulu ngombana basebenzisa ipitroli mihla namalanga.

Iye, ngibona ngathi kulungile ngombana iimbhesi ngizo ezisikhuphulela umnotho.

Iye, ikhona ngombana nawukhamba ngekoloyakho, ukghona ukubeka sakho isikhathi begodu uzokufika ngesinye nesinye isikhathi esibekwe nguwe.

Ukuba nekoloyi kusithinta khulu isabelo semali ngombana ikoloyi ineendleko zayo.

Mina ngibona ngathi abantu bangayonga ngokuthi basebenzise iinthuthi zomphakathi, babeke zabo iinkoloyi, bazisebenzise emakhambeni abalulekileko.

Intengo yeembaseli ithinta yoke into ngombana koke ukudla nokhunye kukhambiswa ngeenkoloyi, iinkoloyi zisebenzisa iimbhaseli ezinjengepitroli.

Awa, ngokubona kwami akukalungi lokho ngombana iintengo ziphezulu begodu nokugcwala kweenkoloyi endleleni.

Ngingathi iye namkha awa kodwana abantu abasebenzeli eendaweni ezifanako begodu abanengi basebenzela kude.

Awa, ngibona zingasingcono ngombana eSewula Afrika sinekinga yegezi begodu iimbaseli zepetroli sinazo.

Abatjhayeli bamateksi bayathinteka khulu ekukhuphukeni kweentengo zepitroli ngombana basebenzisa ipetroli ukuze bathuthe abantu begodu nabakhuphula imali yokukhwela, kulila abantu.

Ngibona kungekhe kwabakuhle khulu lokho ngombana neenthuthi ezilayitjha umphakathi azikaneli begodu ezinye zazo ziyadura.

Iintengo zepetroli zemakhaya nezedorobheni azikahluki, zisebenzisa inani elifanako.

Iintengo zepetroli izithinta khulu iindawo zemakhaya ngombana abantu bemakhaya abasebenzi ngobunengi.

Iindlela zokonga ipetroli kukuthi abafundi basebenzise iinkhwelo zomphakathi.

Kungobangela wokuthi ama-train agcwala khulu, neenteyitjhini zeentimela akukaphephi.

Atjhiye umonakalo omkhulukhulu amathraga eendaweni zemakhaya la zidlula khona.

Abakhambi abakhamba ngebhesi indlela ede abaphathwa njengabakhambi abakhamba indlela ezifitjhani. Abakhambi abakhamba indlela ede ngebhesi, kuba neendawo lapho kunande kujanywa khona, ukuze abakhambi bazilule, bakhone ukuthenga nokhunye abangakudla basebenzise nezindlu

Engingababonisa khona ngokungavikeleki kweentimela, ukuthi bajamele kude nendlela, balandele imithetho yoke elandelwa ema-station.

Mina ngiyavuma ngalokho ngombana abantu abatlhagako abakghoni ukuthenga ipetroli.

Isiporo sesitimela sakhiwe ngesimbi eqine khulu, begodu sabotjhelelwa nabaphasi.

Abathengisi, abathengisa eenteyitjhini bangaphephiswa ngokuthi babakhele iindlwana zokuthengisa endleleni. Balandele imithetho.

Abantu abatjha badlala indima ekulu ngekuthengiseni eenteyitjhini, ngombana amathuba womsebenzi angekho.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo, ngezokuthi amaphoyisa abathathela izinto abazithengisako, begodu akusilula ukwenza amaphepha wokuthengisa.

Kudlalwa indima ekulukulu, ngombana ukukhamba ngebhesi kutjhiphile begodu kuyawufaka emnothweni wethu weSewula Afrika.

Kungombana kuqakathekile ukuthi silandela imithetho yendlela.

Anginalo ilwazi elinengi lokuthi mele atjhentjhwe isikhathi esinangani.

Ukuzifikela ingozi yokuthi ingabulala ikoloyi namkha itjhise ikoloyi.

Iye, iyawavula ene begodu ziyanceda, ngombana zifika lapha amateksi angafiki khona.

Ukuba nekoloyi kuthinta khulu isabelo semali somuntu, ngombana ikoloyi ineendleko zayo.

Ubujamo bezulu bunomthelelo omkhulu, ngombana iindlela zikhambisa kabuhlungu izulu nalinako.

Awa, ama-Uber nama-Bolt asengakafiki eendaweni zemakhaya.

Amaphepha wokuthi ikoloyi isendleleni uwathola e-traffic center.

Kungombana kulapho kuphephe khona begodu i-train ayifiki lapho.

Manengi amalwele adluliselwanako, lokha abantu nabagcwele endaweni eyodwa. Amalwelwe njengabo- TB.

Kukobanyana ikoloyakho iyakhamba, begodu ayikayetjiwa isendleleni.

Intengo yeembaseli ibathinta khulu. Amahlelo wekhambo nomndenami ngombana imali ebesele siyibekile ayisafani, sekufunakala enengana kunale ebesiyibekile.

Imiphakathi izuza khulu nakuze iimvakatjhi, begodu neenkhwelo zikhwelwa khulu.